Izinto ezingabangela umuntu agcine eseyoboleka imali ebhenki ziningi kakhulu, okungenzeka ukuthi umuntu ufuna ukuqala ukwakha ngasekhaya, noma ufuna ukuqala ukwenza umsebenzi ozothatha imali enkulu, loyo muntu loyo angaya ukuyoboleka imali ebhenki. Okwesibili, indlela esesiphila ngayo, noma indlela ekuphilwa ngayo esikhathini samanje, ngenxa yokuthi izinto sezibiza kakhulu, ikakhulukazi kubantu abahola umholo omncane, odinga ukuthi-ke njalo ngenyanga umuntu uma eholile, iy'dingo zakhe ayisalingani nemali le asuke eyihola. Lowo muntu-ke uzoboleka imali ebhenke, noma omunye uma ngabe efuna ukufunda isikole, aqhubekele phambili, uzoboleka imali ebhenki.

Ngolwazi enginalo, izinkampani ziyahlukahlukana, kukhona eziyinikezayo noma ezimnikezayo umuntu oyekile emsebenzini inkokhelo, ngaphezulu kwale esuke ezoyithola ye-UIF. Ngaleyondlela ngizama ukuthi izinkampani zinama-policies noma zinenqubomgomo, noma imigomo nemibandela eziyaye ziyilandele uma ngabe umuntu kufanele ukuthi-ke athole iy'mali ey'thile.

Umbono enginawo ngokubaluleka kokuba ne-akhawunti yasebhange, kunobuhle nobubi, kodwa ububi bubuye bungabonakali kakhulu. Ubuhle be-akhawunti ukuthi, iyakwazi ukukugcinela imali yakho, uyithole injengoba ubukade uyifakile, futhi uyakwazi ukuthi-ke ube nenzalo ethile. Ububi be-akhawunti ukuthi, kuneyimadlana ekufanele uy'khokhe, lezo-ke mhlampe, ey'gcina sezikwenza ukuthi-ke kwesinye isikhathi ungaboni kahle hle ukuthi imali, mhlampe oyifake kwi-akhawunti, igcine iyimalini.

Ngokolwazi enginalo akukaze kufinyelele ekutheni ngiboleke imali kumashonisa, ngenxa yokuthi ngaso sonke isikhathi ngiba nengxenyana ethile encanyana engiyibeka eceleni, ukuthi uma ngabe ngidinga imali engaphezu kwalokhu enginakho, ngicaphunele kuyona. Angikaze ngifune imali kumashonisa phambilini.

Umehluko phakathi kwe-student loan kanye ne-bursaries. I-student loan, imali oyibolekayo uphinde uyibuyisele isinenzalo. Ibhasari, imali abakuphayo noma abakuxhasa ngayo, awuyibuyiseli, noma kuba khona iy'khathi lapho khona niba neyivumelwano ukuthi, uzothi uma usuqedile ukufunda ubuye imali uzoyibuyisela ngendlela yokuthi uzobe usebenzela leyo nkampani ethile noma labo baxhasi bakho abakunikeze leyo bhasari. Kwabanye bathi nje imali abakunika yona, ufunde uqhubeke nempilo yakho.

Ngokombono wami, uma ukwazi ukuphatha iy'mali, noma uma ukwazi ukuthi imali uma ngabe usuyibolekile, uma ngabe usufuna ukuyibuyisela, uyibuyisele ungabinankinga, alinankinga ikhadi lokukweleta okuyi-credit card. Kodwa uma ngabe uwumuntu ongakwazi ukuthi-ke, athi uma ngabe eseyibolekile imali, ayibuyisele ngendlela yokuthi akaphazamiseki. Ngibona kuwumbono ongemuhle kahle, okufanele ukuthi-ke lowo muntu loyo aligweme ikhadi abathi i-credit card, azame ukwenza ama-savings nje eceleni azokwazi ukuthi-ke acaphune kuwona uma ngabe kunezinto ey'dingekayo. Kodwa kuya nomuntu, kuyahluka ukuthi omunye uyakwazi ukuthi-ke, uma ngabe ecaphunile kwi-credit card, aphinde abuyisele, omunye akakwazi uyahluleka, loyo njalo akufanele alithathe nakancane.